Ke nahana hore mapolasing a mang, basebeletsi ba tshwerwe hantle. Ho ba o fihlela hore moo ba dulang, ba dula matlong a hlwekileng. Mme le phepelo ya dijo e ba e fumanang ha ntse ba sebetsa moo mapolasing, ke e ntle le yona. Ka hoo, ba kgona hore ba sebeletse malapa a bona mme ba ise tjhelete lapeng, ba ntse ba ja le bona ba ntse ba iphehela hantle ka disebediswa tsa hona moo polasing.

Boholo ba nako ke ikutlwe batjha ba re taba tsa temo ke tsa batho ba baholo. Mme ho tle potso ho nna hore e le hore ke batho ba baholo fela ba hlokang phepelo e ntle ya dijo tse tswang mobung. Kapa ba hlokang mesebetsi eo e tlang le temo. Ha o ka lemoha rona batjha ke rona ba mafolofolo. Ka hoo, re ka etsa le mesebetsi e metle ha e tlatsa temong. Ho feta le e etswang ke batho ba baholo. Ka hoo, batjha ke le kgothaletsa hore e mong le e mong e leng hore o dutse fela kapa le eo a batlang mosebetsi o ka thoko ho ikekeletsa tjhelete. Hodima tjhelete eo a e fumanang mosebetsing wa o sebetsang wa matsoho. A nke taba ya temo ka leihlo le hlokolosi.

Ke ngwanana ya holetseng toropong. Empa lapeng la heso re hotse ka ditholwana tse ne di kguwa dijareteng. Ka hoo, re kgonne ho lemoha hore bophelo ba hokga di ditholwana jareteng, ho thusa ka ho fokotsa tjhelete e tlamehang e reke dishabo. Mme le kgona hore le be le tjhelete ya ho phethisa mabaka a mang ntle le dijo.

Batho ba kgale ne le batho ba eleng hore ba elwa hloko nthwe nngwe le e nngwe. Ke ka hoo ba ne ba kgona hore ba shebe le hore na ka nako e itseng letsatsi le dula ho kae. Jwale ke nahana ntlheng enono, ba ne ba lemoha hore na diphoofolo tse jang di-mushroom tsenono ebe di qetelletse di phetse kapa di hlokahetse. Ka hoo, ba tseba hore ha ntse di phehela ho phela, di-mushroom tseno di ka kgona ho jeha.

Dumelang ke surgeon Kokobela a buang, a sebetsang kantorong ya mmuso. Ke o founela mabapi le hore re le mmuso ne ntse re sheba hore na re ka kgetha dipolasi tsefe tse hlokang ho tjhekelwa mekoti ya metsi. Ka lehlohonolo polasi ke e nngwe ya tsona. Mme ke founa tjena mabapi le ho kopa dintlha tsa lona tsa botlalo. Hore re tsebe ho tlo fihlella polasing ya lona. Ke a leboha.

Boholo ba nako ha naha e qhekanyeditswe. Fumanwa hore le disebediswa tsa ho naha eo di sebeletswa fela baqhekanyetsi ba yona. Mme ba bang ba dulang ka hara naha eno bona ba iphumana hore ba phela ha bohloko. Ka hoo, ke nahana hore e se le nako ya hore e kgutlele ho banga ba yona. Hoba ka tsela e jwalo, motho e mong le mong a ka hara naha o tla ba le ditokelo tse lekaneng, naheng ya bona. Mme a be le bolokolohi bo tshwanang le e mong le e mong ka hara naha. Ka tsela e jwalo, ha ba kopanya dikelello naha e tla kgona ho re ntshetse pele. Le moruo wa teng o iphumana ele hore o eme ka mahetla ho feta ha e ne e rulwa ke batho fela ba mmalwa.

Ha o batla polasi ya hao e kgone ho tsamaya hantle ebile e etse tjhelete. Ntlha ya pele o ka iketsetsang yona ke hore o shebe moo o dulang hore na ke disebediswa tsefe kapa ditlhoko tse fe tse hlokehang. Ke ka hoo, o ka qala ho lema meroho e leng hore o lemoha batho ba motseng ba e thabela haholo. Ka tsela e jwalo, o a tseba hore kgolong ya yona meroho eno ho na le chance e ngata ya hore batho ba e reke. O kgutle hape o shebe dishopong tse kgolo tse haufi le wena. O be le monyetla wa hore o bue le batho ba tsamaisang dishopo tsenono ho re na ke efe menyetla e ba nang le yona for batho ba ba dipolasi. Ka tsela e jwalo, wa tseba hore tsohle tseo tlo di etsa polasing, o di rekisetsa bo mang ka nako e jwang. Ka hoo, ha di bole. Mme ha di o senyetse nako.

Batswadi, ke a tshepa le lemohile hore theko ya dijo e se e nyolohile. Mme ke ka hoo, ke ile ka bona hore re na le jarete e kgolo e ka etsang serapana sa dijo. Ha re ka mpa feela ra sebedisana mmoho mme ra reka disebediswa tse hlokehang. Ka tsela e jwalo, ke a tseba hore mobu ona o tla re fa dijo. Mme re tla ba le phepelo e ntle ntle le ho ipha stress sa hore na ebe re tla jang ka hosane.

Malome ke utlwile ho thwe o na le kgahleho ho lemeng meroho e latelang. Mme ke bone hore mpe ke o hlalosetse hore na di lengwa ka nako efe hore o seka iphumana o sentse ka dipeo. Poone ho thwe e lengwa ho tloha ho April to August. Mme dinawa tsona o ka di lema ha fela le summer le mokopu. Cabbage yona ke selemo ka ofela, o mariha, o hlabula ya dula. Mme tamati le yona e rata ha o tjhesa. Empa o ka e lema ha o tjhesa e be e phela ka dihla tsohle.

Dijalo tse ke ka lakatsang ho di jala heso ke dijalo tse leng hore re tlwaetse ho di ja ka mehla. meroho, mokopu, tamati wena apole, wena pere, wena feiye. wena sehwete ho etsetsa hore re iphumane hore ha re ya mabenkeleng. Re reka fela wena nama, wena phofo. Mme tsena ka ofela re di fumane jareteng.

Boemo ba lehodimo mo ke dulang bo tjhesa haholo. Ke ka hoo, o ka fumana hore ka jala dijalo tse tshwanang le bo tamati, meroho, di-cabbage, mahapu. Ka tsela e jwalo ha di hloke hlokomelo e kgolo. Tlhokomelo e nka kgonang ho etsa haholo ko ho netefatsa hore ke nosetsa ha le ha e ka ba ha bedi letsatsing. Ho etsa hore meutlwa ya teng e dula e na le mongobo o tswang metsing. Hore le ha letsatsi le ka otla ho tsona mono di seke la iphumana e le hore di tjhele mme di shwele.

Basebeletsi ba dipolasi South Africa ba bolokilwe ke melao e tshwanang le di-Basic Act of Living Conditions. Ka hoo, ho hlalosa hore moo ba tlameha ba dule teng moo ba dulang, tlameha e be bohlweking. Ho be ho hlwekile. Ntlheng ya diure tse leng hore ba di sebetsa, ha ba tlameha ho feta diure tse robong ka letsatsi. Ka hoo, di etsa diure tse forty-five bekeng. Mme le ha e tla tabeng ya tjhelete, basic wage ya bona e tlameha e be twenty-seven Rand Ninety-eighty ka hour. Meaning ha wa tlameha hore ba fumane tjhelete e ka tlase ho mono. Ka tsela e jwalo, ho etsetsa hore ba kgone hore ba phele bophelo bo tshwanang le batho ba bang. Mme ba seke ba iphumana ba patetse tjhelete e nyenyane ho feta ditshebeletso tseo tse ba di etsang moo mapolasing.

Dihwapa ke mefuta yohle ya dijo e leng horeng e omisitswe. o fumana hore ho na le diphoofolo ho na le dihwapa tsa dikgomo, ho na le tsa dipere, ho na le tsa mona ke moo o fumanang hore and nama ena ya dipere kapa ya diphoofolo tsena na tse tlo tswang dihwapa ka tsona. E ya nkwa mme e sewa ha nyenyana, ha qetwa ho ntse sewa botenya bo bo bonyenyane. E nkwa e beha letsatsing, ha e behwa letsatsing e tshelwa ka letswai le lengata ngata ngata ngata. Hore e etse hore e seke ya bola. Ka tsela e jwalo, dihwapa tsenana kapa tsona dijo tsenana di phela nako e telele. Ke ka hoo, o ka fumana hore di teng di-shelf-eng tsa dishopo. Di a kgona hore di phele dikgwedi kgwedi di sa bole.